Izikolo nezikolo kufanele ukuthi indaba yezemidlalo ziyigqugquzele kakhulu ezinganeni kusukela zisakhula ukuze zikhule zithanda ukulandela imidlalo, futhi imidlalo iyakwenza ukuthi uhlale uwumuntu osemzimbeni o-right futhi ohlale .

Kungaba yinto enhle kakhulu le yokufaka imidlalo yesintu ezinhleleni zokufundisa umzimba ngoba uyakhona ukuthi umuntu ufundise abantwana ngemvelaphi yabo, ube usebenzisa yona imidlalo yesintu ukuze bazokwazi ukuthi bawazi imizimba yabo futhi bangayingabazi futhi bayiqhenye ngabo.

Kumele kube khona abezimo zokuqala ukuze uma ngabe kukhona uvelelwa isehlakalo bakwazi ukuthi basheshe bamsize, futhi kumele kube khona kanye namaphoyisa azokwazi ukuthi asebenze kwezokuphepha. Uma ngabe kukhona kuthi kusuka izimpi bakwazi ukuthi bangenelele isheshe ixazululeke into kungakabi khona ozolimala.

Ngiyithande kakhulu lena yokwenza ubuhlalu ngoba imvelaphi yethu isifundisa kakhulu futhi isigqamisa kakhulu kanye nale zinto lezi esisuke sizenzela zona ngezandla, ikakhulukazi ubuhlalu. Obunye babo busuke bukhombisa imvelaphi yakho ukuthi-ke niqhamukaphi, ningabobani futhi niyaphi.

Imidlalo yesikolo ingasiza kakhulu ekuthenini ihambise ulwazi kanye nezimfundiso ngokwenza umudlalo, kule midlalo bazobe bekhombisa izinto ezihlezi kubhekanwa nazo empilweni, inqindezi ekuhlezi kubhekanwa nayo. Ngaloko kuzokwazi ukuthi kufundise nabanye ukuba uma usenkingeni efana nale kumele wenze kanje kanje, or uma ngabe ubhekene nesimo esifana nalesi kumele ungakwenzi lokhu wenze lokhu, uma ngabe unenkingabkumele wenze kanje ungayenzi kanje.

Kuthatha umuntu kuthatha umuntu ozimisele kakhulu ukuba akwazi ukuthi afezekise amaphupho wakhe ngaso sonke isikhathi, uma ngabe into osuke uyazi ukuthi uyenzelani futhi uzozuzani kuba lula kakhulu ukuthi usebenze kuyo uy'misele futhi ngokuy'khandla. Kanti intsha yamanje eningi yayo ayi, ayizwani nokusebenza, ayizwani nomsebenzi kodwa iyafuna ukukomeliswa.

Izinto ezingenziwa izikolo ukuze zigweme ukuxhashazwa phakathi kwezinhlelo ukuba zingaphoqi abanye abantwana ukuthi bayenze izinto abasuke bengakwazi ukuzenza or abasuke bengathandi ukuzenza. Ngale kwalokho, kufanele bavumele abafundi ukuba bayenze izinto abazithandayo futhi ezibajabulisayo bangabakhetheli ngobulili ukuthi umuntu owubulili obunje kumele adlale lo mdlalo, umuntu owubulili obunje kumele ayenze kanje.

Ngikholelwa ekuqaleni kancane uwenze izinto ezizokwazi ukuthi zikhuphule imali, angikholelwa ekuthenini kumele uqale ucele izimali eziphezulu ngoba leyo nto izokuxaka kakhulu ngoba kuzomele usebenzele ukuthi ubhadare zonke lezi ndleko abasuke bekusize ngazo. So, ngibona kuyisu elihle ukuthi umuntu aqale phansi ukuze akhuphule imali kanjalo kanjalo, uyogcina sowuphezulu ngamandla wakho.

Abantu abasebasha kubasiza kakhulu ukuba bangenelele izinto ey'fana nezemidlalo ngoba kungabathuthukisa futhi kuyabenza ukuthi bahlale besemndlandleni o-right-i, kanye nezifo azingeni kulula uma uwumuntu wemidlalo.

Ngazizwa ngikhululekile kakhulu empilweni engazathi iy'nkinga zonke ziphelile okanye azikaze zibe khona ngoba ngangisuke ngibhekene nemvelo yona, ngangisuke nguwumuntu oqeda kuzalwa kabusha, ngangizwa ngingenazo iy'nkinga futhi nguwumuntu ongenalutho olusemahlombe wakhe, ngangisondelene kanye nomdali.

Ngibona kuyisu elihle ukuthi into osuke ukwazi ukuyenza okuyisiphiwo sakho ukwazi ukuthi ikwenze imali okanye ukwazi ukuthi ufundise abanye abantu kepha futhi ngalokho uzithole usethubeni lokuthi uyiholele, ngibona kuyinto enhle kakhulu ecabanga yokuthi banye.

Ngike ngazama kakhulu ukuyenza futhi isebenza kakhulu esikhathini samanje ngoba uyakwazi ukubonisa ikhono lakho ulisabalalise ezinkundleni zokuxhumana, ikhono lakho owaliphiwa abakini uyakwazi ukuthi ukhombise nabanye. Ukwazi ubakhuthaze nabo bakwazi ukuthi basukume bakhombise nabo indlela abadalwa ngayo.